Re diaparo tse di bonolo le tse di tlotlang, dingwaga di ntse di feta, re simolola go apara ka kgololosego le go bontsha botho jwa rona.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang, go bontsha setso le boitshwaro.

Ke rata moaparo wa setso wa basadi wa leso ka gonne o botoka, o na le mebala e monate ebile o emela setso sentle.

Ee, diaparo tsa setso tse dikhutshwane di ka rotloetsa banna go apara diaparo tse di sa siamang, ka jalo go botlhokwa go ba ruta maitshwaro a a siameng.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana di bontsha setso. Dinao le ditumelo tsa motho, di thusa go bontsha batho boitshwaro jwa gagwe mo setšhabeng.

Mosadi o a sa nyalweng o apara moaparo o o bonolo, a bontshe gore ga a nyalwa, le go tshegetsa setso le melao ya setšhaba.

Diaparo tsa seTswana di dirwa ka letlalo le masela a tlhago, go tshegetsa setso. Meaparo e ke itseng ke letele, kobo le ntlwana.

Kamano fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke kgolo, ka gore diaparo di supa boitshwaro, boinotshi le tlotlo ya setso, di bontsha boitseanape jwa mosadi mo setšhabeng.

Ee, diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno ka go di kopanya ka botswerere, go dira jalo go sireletsa setso, mme gape go tsamaisana le maemo a sejwalejwale.

Ditso di ama tsela ya go apara, ka go supa maitsholo le maitlamo a setso. Diaparo tsa setso di boloka ngwaoboswa, ka go bontsha ditumelo le maitirelo a setso.

Ee, fashion-e ya segompieno e thusa go rotloetsa leka lekana magareng ga banna le basadi, le fa e sa tsenelela sentle mo metlheng ya setso.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago le mabaka a ikonomi, di ama diaparo tsa basadi ka go dira gore badire diphetogo mo mekgweng ya go apara le boitshwaro. Go ka nna le tshwanelo ya go bontsha boipelo, dikgwetlho tsa madi kgotsa maitshwaro a a fetogileng, mme seno se ama tsela e ba lebegang le go apara ka ona mo setšhabeng.

Batlhami ba fashion-e, ba tsenya dilo tsa setso ka go di kopanya le fashion-e tsa segompieno, jaaka go dirisa masela a setso le mebala ya setso mo diaparong tsa sejwalejwale. Seno se bontsha tlotlo le tlhompho mo setsong, le go tshwara bošwa jwa setso ka tsela e e tlhomologileng mo fashion-eng.